Nna nka eletsa motswadi hore ha ngwana hae a kgutla sekolong, a mo botse hore na ha fuwa mosebetsi wa sekolo pele a etsa dintho tse ding tse ngata? Mme ha ngwana a tswa sekolong, a fuwe dijo, a je. Ha qeta ho ja, a shebane le ntho tsa sekolo. Ha qeta o tla tswa a lo bapala kapo a kgethe hore ha kgutla sekolong o lo bapala pele. Bosiu pele a kena ka dikobong, o etsa ntho tsa hae tsa sekolo pele. Ho tla tswa ho yena hore o etsa jwang?

Bophelo ba ka bo bile bobebe ha esale ke ba poet hobane hore ke ngole dithothokiso tsena, ke a nahana pele le kelello ya ka ya sebetsa. Mme hore ke ngole thothokiso, ke tlabe ke nahanne, ke entse thothokiso e monate, e tsamayang monate. Jwale ka taba tsa ditjhelete teng, thothokiso di a patala hobane ha batho ba tlo o sheba o etsa dithotokiso ho bona moo, tshwantse ba o fe tjhelete e itseng. Kapo ha ba o batla moketeng o itseng, tshwantse ba o behele tjhelete e itseng.

Ngwana hore o mo kenye dipapading, ho bobebe haholo ha kena sekolo. Hobane dikolo, bongata ba dikolo ebile dikolo kaofela dina le dipapadi. Mme o tla kopana le yena principal-a wa sekolo, kapa yena mosuwe kapa ene mosuwehloho. O mo hlalosetse o batla ngwana hao a nke karolo dipapading tsa sekolo. Mme bona ba tla etsa hore ngwana hao a nke karolo, ba tla mo thusa hore a be, e be karolo ya dipapadi tsa sekolo. Mme o tla ba hlalosetsa hore ngwana o rata papadi efe? O rata mofuta ofe wa papadi? Mme o bona bokgoni papading efe? Ba kgone ho mo beha polekeng e hantle.

Nna nkare motho a ratang karolo papading ena. A batlisise ho batho ba bapallang, ba bapalang papadi eo. Mme a kope bo ntate ba nang le dikoloi ha ebe a sena koloi. Ba mo rute ho kganna ka lebelo empa a sa kganna ka lebelo le hodimo hobane dikoloi tsa batho di tla senyeha. Mare mohlang a nang le bokgoni ba koloi o tla kganna ka lona lebelo le hodimo, a tswellise ditabatabelo tsa hae pele.

Nakong tsa kgale ho nona le papadi tse ngata, hona le papadi e bitswang diketo. Papadi ena e bitswang diketo, ke papadi ele hore ene bapalwa ka dipete tsena tse re di nkang diperekising. Mme rene re dibokanya mme re be re dlala ka dipete, re epile mokoti fatshe. Rene re kenya dipete, re kgetha re di ntsha. Ra ba le papadi ena ya makolokoti, yena ya ho tlodisana makolokoti. Ne re phanda makolokoti mme ha re qeta be re batla bolo. Mme be re tlola makolokoti ao ntse re betsana ka bolo.

Nna papadi e ke ka e thabelang le metswalle ya ka, ke papadi ya bolo. Papadi ya bolo ke yona e ke e ratang, ke e ratisisang ka pelo ya ka kaofela. Mme le metswalle ya ka ba rata yona, mme ra ngangisana ka taba ya bolo hore sehlopha sena se tlo tsamaya hantle, sena sona se tlo jewa ee.

Dipapadi di thusa motho a tsebe ho ithuta ha hlotswe. Di mo thusa ka hore a be le mokwetlisi, mokwetlisi le yena a tiise ho kwetlisa motho oo kapa sona sehlopha se tla be se hlotswe. Mme bao ba ithuta ho tloha papading tsa kgale, papading tseo ba neng ba di dlala. Ba sheba diphoso tsa bona mme ba di lekola diphoso tseo ba di entseng papading tse, tsa bona tse fetileng.

Marathone wa setswalle ke marathone o tshwarelwang naheng ya rona hobane o thusa batho, baahi ba naha hore ba kwale ditabatabelo tsa bona tsa ho fihlela di marathoneng tse hodimo. Tse tshwanang jwalo ka bo di-olympic-i, e be bone dimathi empa feela ha ba kgonne ho fihlela moo. Hape di ba thusa ka ho kwetlisa mmele wa bona ha ntse ba matha. E ba thusa hape le ka kelello ya bona hore kelello ya bone e phele hantle, ebe kelello e sebetsang hantle. E tlisa le tjhelete hape naheng ya rona hobane naha ya rona e fumana mefuta e mengata ya batho ba tla re tshehetsa, jwalo ka batho ba di-sponsor-ara. Ee, di-firm-e tse ngata di a tla di kenye letsoho moo marathoneng for-e batho ba thusehe.